Ke nahana hore lona lebaka le etsang ho be jwalo, ke ka tsela e bang rona re hlokomela ditjhelete tsa rona ka teng le ka tsela e bang re di sebedisa ka teng, le ho se tsebe ka dintho tse kang di-credit score.

UIF ke ditjhelete tse bang di ye di fumanehe ka mora hore motho a sebeditse, then a ye a fellwa ke mosebetsi. UIF e fumaneha ha department ya labour, ke moo mo ebang o tlatse dikopo tsa UIF.

Ee, tjhelete eo a ka e fetisa a sebedisa mohala wa hae ho online banking, moo mo ebang o tla kgetha account eo e nang le tjhelete, mme a fitisetse ho e ngwe account kapa a sebedise di-banking app tse tse sebediswang matsatsing a ho etsa hore a fetise tjhelete eo ho account e ngwe.

Ka mobile banking app se re kgona hore re patale di-account tsa rona jwalo ka bo DSTV accounts, re reke le motlakase, re reke le di-airtime ebile re kgona hore re etse di-imediate payment. Tjhelete e kgona hore e kene bankeng e bang o romella ho yona ka nako, re kgona ho reka metlakase.

Motho a itshebeletsang yena wa ipatalla thuso ya bongaka. Empa di teng thuso tseo tsa bongaka tse bang o kgona o di patalle ka kgwedi le ho empa o itshebeletsa. E re ha o na le sekulo se se bang na le sona ebe o etela ngaka, mme ngaka a o thuse o sa ka wa patala, o sebedisa monyetla wa ne ebang wa o fumana hore o patale ka kgwedi.

O ka e fumana o na le overdraft facility, e bang o ile wa sebedisa tjhelete bankeng ya hao ho fetisisa, mme o ye o kolote bank a tjhelete eo e bang e la fetisisa, e re mme ha o kena tjhelete bankeng ya hao, ebe banka e hula tjhelete ya overdraft facility.

Banka ya ka e bang kea e sebedisa, ditjeho tsa yona di nyane haholo ha ke bapisa le dibanka tse ding. Ka nako tse ngata ke ye ke hlokomele hore ho teng dibanka tse bang di na le ditjeho tse bang di hula kgwedi le kgwedi tse hodimo. Empa ha ke bapisa le ye ya ka ke e sebedisang, yona ditjeho tsa yona di nyane haholo ha ke bapisa le tse ding dibanka.

Ha ne ke nka death protection, ke ne ke na le letshepa la ho re e tla nsebeletsa haholo, empa ka qetella se ke hlokomela hore e ditjeho haholo. Ho ba tjhelete eo e patalwang ka kgwedi e ngata haholo, ebile ne ke utlwe ke kgathatseha ha ke hlokomela hore ke bokae tjhelete e bang se ke patetse ka mora nako e telele.

Motho ha a se na tlalo e felletseng ka ho withdrawer grant ya hae, a ka withdrawer o bo Shoprite You Save, Pick n Pay, Checkers le tse ding dishopo tse sebedisanang le grant. A ka bile a withdrawer hape le post pffice ebang a sa kgone ho sebedisa banka.

Hello, ee ke bua le banka? Ee ne ke kopa tlhakisetso ya di-interest charges tsa ka, hobane itse akere kea hlokomela, ke hlokomela hore tjhelete e bang le a hula bankeng ya ka e ngata haholo, ebile e qetelletse se nkenya mathateng ho ba tjhelete e bang ke na le yona bankeng ya ka, ha e ngata ka tsela eo e bang nka kgona hore ke patale di-interest charges tsa lona ne ke kopa tlhakiso le nhlalosetse ka botlalo hobaneng ho etsahala ka tsela eo, ebile le tle le tharollo hore ebe re ka e e hlophisa jwang temana ena, ho tle re kgone ho lokisa mathata ana.